Umehluko ke ngoku apho ne kuzoba kukuthi yena ikwi-interest rate zakhe uya gqabuka ubetha u-fifty percent. Kutsho ukuthi ngoku xa uthathe loo mali leyo i-hundred rand ibuya ne-fifty rand. Kodwa apha ezibhankini, apha ezibhankini i-interest rate yayo mhlawumbi iphantsi ibetha koo-seven point five kodwa ke nayo ube uyiva uba noko. And ke ngoku apha ke ngoku kuloo mama lo yimali oyifumana uphuma kwalapha endlini usandoyiboleka. Kanti ebhankini iseza kuthathela ixesha, funeka uze nee-ID funeka uze nantoni nantoni kanti apha nje kudingeka ubuso bakho nje.

Ukuba akanalo ithemba lokuphumelela kaloku kufuneka abe nomsebenzi. Ibhanki into ekufuneka iyazi eyokuqala uba njengokuba ndininika le mali lena ndizayifumana kanjani, angeke uye ebhankini ungasebenzi. Funeka ibhanki ibone uba okheyi ii-transactions zakhe ngenyanga zinjani, mna ndingayifumana nyhani na ke ngoku lena yam imali ndimboleka yona. Ukuba awubonakali kakuhle ibhanki angeke isivume isicelo sakho ngoba kaloku izawubona ukuba uba ndamnika ndizobethakala angeke ndiyifumane imali yam.

Ndake ndabona esinye story apha kwi-social media, andiyazi uba sakhe savela nasethivini na, apho amalunga efemeli athatha umzimba awusa streyithi eziofisini apho umfi wayebhatala khona ipolisi yakhe ukubonakalisa uba le kampani lena yayingafuni ukubhatala ikhuphe ipolisi. Isapho usapho laqasha lathatha imoto yalo lathatha umzimba lawusa phaa kuba ngathi kwakusokolisa uphuma i-death certificate, lathatha umzimba lawusa pha lathi nangu lo mntu lona yi-proof lena mos nifuna ntoni. Ezinye izinto eyi, zichumiseka kakubi yho. Ezi nkampani nazo ungayazi uba kutheni zisokolisa kangaka kodwa nawe ube ubhatala nyanga nenyanga uphosi into.

Hayi, andikazange ndiyibone ke lena into, ukhona umntu endimaziyo like unayo lena i-hospital plan kodwa wathi xa kufuneka aye kulaa nto lena yojongwa ingqondo kuthiwa si-scan sakhona azange alifumane elo ncedo elo. Kwanyanzeleka ukuba ahambe aye kwi-public ke ngoku, uyayibona. Waya kwi-public kulapho ke ngoku afumaneka uncedo khona ke ngoku. Kahle kahle ke ngoku kwezi private udinga ukuba ube nayo i-medical aid, loo medical aid leyo funeka wenze sure uba iyazikhava zonke ezi zinto ezi. So nje wastibhalayizwa after that wahanjiswa.

Endiyaziyo yile kaRhulumente kuthiwa yi-GEMS le kuthiwa yi-GEMS yona i-medical aid nto nje andiyazi uba iphethwe yeyiphi i-insurance, kodwa ingathi yekaRhulumente nayo ukuba mhlawumbi loo GEMS leyo nguRhulumente straight. Yona ke ikunika zonke i-covers, ikukhava noba kuthwa uya la esibhedlele noba kuthwa wenzani esibhedlele zonke ezinye izinto izikhavile. Kodwa ke kube khona umehluko ke ngoku kwezinye izinto engazuzikhava if ever mhlawumbi ufuna ukwenza amazinyo egolide kube khona mhlawumbi ingxenye eza yikhava enye enye ke ngoku uzibhatalele.

Xa inokwenzeka injalo into yoba iginye ikhadi lakho eyi, ungaziva ngenye indlela kaloku ungaqale woyike kaloku kuba zininzi into ezinokwenzeka kaloku, kukho nezikemazi nantoni na. Into yokuqala into onoyenza ungakhawuleze ucime i-online banking uba lingasebenzi lingathini. Emveni koko uye kwibhanki yakho ke ngoku apho ke ngoku uba izophinda ikwenzele elinye ke ngoku.

Uyabona ke yona ke ingakongela imali eninzi ixesha elinintsi kwiinto esizithengayo zikwi-tax. Ngoku kwanto nanto lena uyifumanayo i-tax. Kanti ke ngoku xa ufumaneka i-tax free yonke into yakho noko uzifumana izinto ngexabiso ekumele uba uzifumane ngaphandle uba ufumana ke ngoku into seyine-tax phakathi. Xa into i-tax free, no, iba bhetelenyana.

Uthetha naye uhleli phantsi kakuhle naye uba mastandi wam kule inyanga kwaba khona uxinzelelo kwezomnotho. Ngoku andikwazanga uba ndikwazi ukuyibhatala imali yerenti kodwa ke ndikwisithembiso sokuthi ke ngoku kule izayo nakanjani izawungena ndikunike, ndikunike dabuli, le yale nyanga iphelileyo plus nale yale nyanga ke ngoku.